Esikolweni sam kukhona i-netball i-volleyball kanye ne-soccer.

Ndingamcebisa ndithi makathenge iselula eshuta izithombe ezicacayo ukuze ikhontenti yakhe icacelwe okanye ithandwe.

Umdlalo ogqwesayo kuMzantsi Afrika yisoka, kakhulukazi itimu ebizwa ngoba yiOrlando Pirates. Iye ke iphume phambili kuba idlala amazwe namazwe.

Ndingathanda ukuba kube khona umdlalo we-swimming ukufundisa abanintsi ngeendlela zokuqubha.

Ndingakhetha iPlayStation.

Ibhola yombhoxo kubantu ababhinqileyo eMzantsi Afrika alilunganga kuba kaloku liyingozi kakhulu.

Ewe, wazama ukuguqula into ayithandayo imenzele ingenelo yemali, yamhambela kakuhle ke kakhulu ishishini lakhe.

Kuba uye udibane nabantu abatsha kwezemidlalo ongabaziyo wakhe ke ubuhlobo ngoko.

Umdlalo endiwuthanda kakhulu wezemidlalo yisoka, itimu ebizwa ngokuba yiOrlando Pirates.

Ezemidlalo, ezemidlalo ziluncedo ekukhuseleni ulutsha kuba kaloku banento abachitha kuyo ixesha endaweni yoba mabahambe bayosela utywala okanye batshaye icuba.

Ekubeni ilizwe lijongene nengxaki yokudodobala kwempilo ngenxa yokuba nobunzima bomzimba obugqithisileyo khawusixelele ngezinye zeengenelo zokuba nenxaxheba kwezemidlalo.

Nyamezela uqhubeke nomdlalo wombhoxo kuba ekugqibeleni uba nomvuzo.

Kubalulekile kuba nifundisana ngeendlela eziningi.

Ndingaqasha abasebenzi abayothutha abadlali bam ngexesha.

Kuba urhulumente akavani nabasetyhini okanye akavumelani nabasetyhini abazodlala ibhola ngoba ubona kuyingozi kakhulu for iimpilo zabo.

Umdlali endimthanda kakhulu nguBafana ngenxa yendlela athanda ngayo ukudlala ibhola nendlela azimisele ngayo.

Zikhuthaza ulutsha ukuba ziyeke utywala nocuba ziqhubeke zihoye umidlalo webhola.

NguNdumiso kuba kaloku uhlala ewina amagowuli, ekora amagowuli okokoko and ephuma phambili ukodlula abanye abadlali.

Zii-games njengeLudo kuba ziya kufundisa okanye zivula ingqondo.

Umdlalo wombhoxo noweqakamba wabuya wajongwa njengomdlalo wabantu bonke.

Zinceda ulutsha lungagcwali esithubeni luqoqeke libe nento yokwenza.

Ukudlala ibhola okanye ibhola yombhoxo nabanye abantwana kungamnceda kakhulu ukuze akhe ubuhlobo kuba uyobe esazi abantu abatsha apho.

Ukudlala umbhoxo kungamnceda ukuba akhe ubuhlobo nabanye abantwana kuba uyothi apho ajimela khona ibhola yombhoxo afumane abantu abatsha angabaziyo aqale kanjalo ukwakha ubuhlobo.

Imidlalo yevidiyo yenza izinto zibe lula futhi ke iyabavuyisa abantu abangakwaziyo ukuya ebaleni okuyobukela imidlalo.

Umdlalo othandwa kakhulu yisoka kuba yeyona edumileyo uMzantsi Afrika wonke.

Kungamnceda kakhulu kuba angabuya adibane nabantwana abadlula kwisimo akhe wadlula kuso. Bancokole ngezimo zabo bakwazi ulibala bakhe nobuhlobo.